Ukuthuthukisa noma ukukhuliswa kwamabhizinisi kuze abantu bazoba namathuba emisebenzi. Esikhathini samanje, wonke umuntu uhleli, wonke umuntu, even nalaba abafundile bahleli abanamatikuletsheni, abanezifundo eziphezulu bahleli. Kodwa uma kungabambana i-IPM ilungise icatshangelwe kwamasu wawo, konke kungalunga, konke kungaba ngendlela elungile. Njengoba ngisho ukuthi miningi ezinye izindlela ezingavuleka imisebenzi, inani le-VAT lingehla konke, wonke umuntu angaphila kahle.

Kungagcina kulahleka imali eningi izizumbulu zamarandi ngenxa yomuthi okuzomele uthengwe kuze inkomo efayo izokwazi ukuphila. Kodwa uma udokotela eseshilo ukuthi lesi sifo esamatele, sisebungozini kakhulu, leyo nkomo ingaphila ingaphilile. Kuba kungathengwa lowo muthi izanwe ukusizwa leyo nkomo igcina isifa bese umndeni uselahlekelwe yile mali yalo muthi ewuthengile kanti uzolapha inkomo ebese ihanjelwe yisikhathi. Lesi simo sitshengisa ukuba le nkomo njengoba igula, kumele kuzanywe ukuthi ilunge. Uma kube isikhathi sayo sesihambile ihlinzwe leyo nkomo ibhekiswe phezulu, ibe eyomhlatshelo ngoba ayisekho nathi into esizoyenza.

Ngicabanga ukuba umama angazama athole itohonyana, umsebenzi omncane ukuze makaceda ukusebenza abhadalwe noma ngabe amakinati azokwazi ukondla iy'ngane zakhe, okanye athole ubaba wazo lezo y'ngane azondle. Ukuye kwesithathu, umama angahamba aye kumahholo abhalise ukudla kuze iy'ngane zizokwazi ukudla ebusuku, zilale zidlile. Noma azame athi ngemali yazo yomndende athenge okwama-seed, athenge izitshalo, ama-seed, atshale alime umama ukuze azovuna izithelo azokwazi ukupha izingane zakhe.

Ngingazama ukulandela izimpawu kanye nemigomo yonke ugogo bekayenza. Njengoba bengihlala ngimuncedisa ugogo, ngifunda kuye ngingazama ukwenza njengaye, ngizikhulumise ngogogo, ngihlale ngizinisela, ngizikha kahle, ngizinakekele njengoba ugogo bekahlala azenza, kuze nazo ziphucuke, kuze ugogo azothi uma ayozibona ezithande, kuze nazo zihlale zingashi. Ngingalandela imilandelo kagogo. Njengoba njalo bekangifundisa ukuthi ngitshale kanje. Njengoba vele njalo bengifunda kuye. Ngingayenza lento bengiyifunda, ngingayenza lento bekayenza ugogo kuze izitshalo zakhe zihlale zondlekile, zihlale zinamandla, zihlale ziqhakazile.